Izitimela ezintsha ezethulwe ngu-PRASA, ngike ngazigibela futhi zingiphathe kahle kakhulu. Ngizizwe ngijabule kakhulu ngazo, ngoba uma ngingena ngaphakathi kwazo, okokuqala, zihlanzekile. Okwesibili, kukhona kukhona indawo eningi yokuthi abantu bahlale. Abantu bayakwazi ukuthi bahlale phakathi kwazo izitimela, hhayi njengalezi zasekuqaleni, obekuwukuthi abanye ubathola bamile emaphakathini kwabantu, ngoba izindawo zokuthi bahlale zisuke seziphelile. Izitimela lezo, futhi zingiphethe kahle ngoba ngisheshe ngafika ngesikhathi kule ndawo ebekumele ngiye kuyona. Futhi ukushayela kwabashayeli bazo izitimela lezi, kuhle futhi kuseqophelweni eliphezulu.

Ukulungisa kwami imoto lena ngemali ebekade ngiyibekele ukuthi ngizoyisebenzisa kwizindleko abengingabhekana nazo phakathi nenyanga kungiphathe kabi kakhulu, ngoba imigodi esemgwaqeni bekumele ngabe isilungisiwe, ilungiswa uhulumeni, kepha umehluko asiwubani. Futhi le mali lena ibikade iningi kakhulu. Lokhu kungiphathe kabi, futhi ngoba angisakwazanga nokuthi ngiyisebenzisele lokho ebekade ngiyibekele ukuthi ngiyisebenzisela kona. Futhi kungibuyisele emuva ezintweni ebekumele ngizenze kule nyanga.

Abagibeli abasebenzisa izimoto zakwa-Uber noma ezakwa-Bolt bangaqiniseka, bangaqinisekisa ukuphepha kwabo ngokuthi, okokuqala, bathumele imininingwane yomshayeli neyemoto ebantwini abaningi ababathembayo, abasondelene abasondelene nabo, nabantu abaziyo ukuthi kufuneka bahambe, bathathe uhambo. Okunye futhi abangakwenza ukuthi kunokuthi bangene emotweni bese sebeyibuza ukuthi ngabe uwena yini umshayeli wami, bangafike bambuze ukuthi ubani igama lakhe. Uma engakwazi ukuphendula lokhu, lowo mbuzo lowo, ukuthi ubani igama lakhe, abagibeli bangasuke, bangavele bayehle emotweni ngaso sona leso sikhathi.

Okubuhlungu engakubona ngesikhathi ngihamba ngebhasi ibanga elide ukuthi kwakukhona owesifazane owayehamba nezingane zakhe ezimbili. Laba laba bobathathu babebonakala bewumndeni ojabulile futhi othandanayo kakhulu. Kwase kwenzeka ukuthi uma ibhasi lingena, ukuthi lingena egaraji, ukuthi lizokwazi ukuthela uphethiloli, futhi noma nabagibeli balule izinyawo, lo lo wesifazane waphuma emotweni, ebhasini, wahamba, wayisa izingane zakhe endlini endlini encane. Kuthe uma sekumele abagibeli babuye, sabuya sonke. Mase, sithe uma sesiphakathi nendlela lo wesifazane wakhane ebona ukuthi enye yezingane zakhe azange abuye nayo. Isale emuva. Lokho kwakubuhlungu kakhulu.

Okungenziwa osomatekisi kanye nemihlangano zamatekisi ukuthi banikeze osomatekisi izindlela ezahlukene, lapho okungeke kuwukuthi bazobe belwela indlela, noma belwela abagibeli. Okunye futhi, ukuthi izinhlangano zamatekisi zingaqoqa wonke abanye osomatekisi, bahlanganise yonke imali abasuke beyenzile ngosuku, mase sebeyabelana ngayo ngokulinganayo, ukuze kungabi nezimpi zokuthi kukhona osukelile waba nemali eningi okudlula eyomunye, ngenxa yokuthi uthathele lo omunye abagibeli bakhe.

Isenzo lesi siyenze ukuthi ngingaphatheki kahle neze neze neze. Okunye futhi okuye kwacishe kwenzeka ukuthi ngicishe nami ngaya kagoqanyawo, ngoba ngithe uma kwenzeka lokhu, yonke le nhlekelele uma yenzeka, ngicishe ngingena phakathi kwemoto ebikade igcwele mfi nezingane zesikole. Kuthe uma konke lokho kwenzeka ngamane ngavaleka umoya, ngenxa yokwethuka nentukuthelo yokuthi lento iyenzeka kanjani, ngoba uhulumeni wethu wawusithembisile ukuthi imigodi lena esemgwaqeni iyovalwa, iyovaleka. Kepha azange sikubone lokho, azange sabona mehluko. Ngakho-ke, ngelanga nalesi sigameko ngazizwa ngingaphathekile kahle neze neze neze, futhi ngangizisola ngokuthi ngiphumile endlini, kunokuthi ngihambe ngiyothenga esitolo esiseduze.